Ndiziva ngovuyo nolunako kuba nangona intombi yethu iza kushiya ikhaya sifumana unyana omtsha osaziyo isidima nobunzulu bothando. Intombi yethu ibesisibane kusapho kwaye siyazi ukuba indlela esikhuliswe ngayo iya kuyisebenzisa nasekutshatweni kwayo. Andiboni ngathi siyalahlekelwa koko sibanzi, siba ziintsapho kuba ukuthatha ngomtshato kukwakha amahlakani amabini abe lusapho olunye. Ndiyavuya ukuba intombi yethu ifumene umntu oza kuyihlonipha kwaye baxhasane nayo ebomini.

Ukuhlalelana kwabantu abavela kwiimvelaphi ezahlukeneyo kunceda ekuqondeni nasekuhloniphaneni kuba abantu bafunda ngeenkcubeko, iilwimi kunye neendlela zokuphila ezahlukeneyo. Oku kunciphisa ukugwebana ngaphandle kwezibakala, stereotypes, kuba abantu abahlala kunye banethuba lokwazana kakuhle oko kukhokhelela ekwakheni ubuhlobo, intlonipho kunye nentsebenziswano phakathi kweentlanga ezahlukeneyo.